Ukukhuthaza amantombazana ukuba abe ngamafama, urhulumente angabonelela ngenkxasomali kunye nemalimboleko kumafama angamanina koqaqambisa abantu ababhinqileyo abayimizekelo kwaye banyanzelise imigaqonkqubo yezolimo ebandakanya isini. Izikolo zingabonelela ngemfundo yezolimo zenze inkqubo zokufundisa kunye nabasetyhini ekulimeni kwaye babonelele ngamava okusebenza ngokufama. Iintsapho zingakhuthaza amantombazana ukuba ancedise ngokufama, akhuthaze ukulima njengeshishini kwaye akhe ukuzithemba ngobunkokheli nasekuthatheni izigqibo.

Ukufunda ngezityalo ezityiwayo zasendle kuyingenelelo kuluntu lwasemaphandleni ngokuqinisekisa ukuba kukho ukutya ukwaneliseka nokondla. Ikwabonelela ngosetyenziso lwamayeza, ikhuthaza ukuqonda ngokusingqongileyo kwaye idale namathuba ezoqoqosho. Ngaphezu koko bubuchule obuxabisekileyo ngokusinda.

Kuba iintsapho ezininzi kwiilali ziqalisa ukufuya iinkukhu, oko kunokunyusa ukhuseleko lokutya kungenise imali kuze kuthobe iindleko zokutya kwasekuhlaleni. Ukuthengisa amaqanda kunye neenkukhu kunokwenza ingeniso ngelixa umgquba uphucula ukulima kwezityalo. Nangona kunjalo imingcipheko ibandakanya ukugcwala kweemarike kuzise izifo kunye nemiba yokusingqongileyo. Ukucwangcisa okufanelekileyo ukulawula izifo kunye nokufikelela kwiimarike kubalulekile kwimpumelelo yexesha elide.

Ihlabathi yinkqubo enkulu edibeneyo yobomi, imbali kunye namandla. Iyasixhasa ngokwasemzimbeni, ibumba amava ethu kwaye ibambe ubunzima bemigudu yabantu. Ngaphandle kokuba yiplanethi kulapho uthando, ukuyila kunye nenkqubela phambili ivela khona. Ukubaluleka kwayo kuxhomekeke kuxanduva lwethu lokuyikhusela kwaye siyiphucule njengoko ukhetho lwethu lubumba ikamva layo.

Amahlathi abonelela ngeenzuzo ezibalulekileyo zokusingqongileyo, ezoqoqosho nezentlalo. Imekobume, amahlathi afunxa iC O two, akhusela umhlaba, acoca umoya namanzi kwaye axhasa iintlobontlobo zezinto eziphilayo. Ezoqoqosho, amahlathi azinzileyo abonelela ngamaplanga, imisebenzi kunye nemveliso ezingezizo ezemide njengeziqhamo namayeza. Ezentlalo, amahlathi axhasa indlela yokuphila abonelela ngokuzonwabisa kwaye abambe ukubaluleka kweenkcubeko. Ukumelana nemozulu, alawula imijikelo yamanzi athintele ukhukhuliseko kwaye anciphise neengozi zentlekele.

Iziqhamo ezivuthwa ebusika ziquka isitrasi, iorenji, i-manderin, ilamuni, i-grapefruit, ii-persimmons, igranadi, ii-kiwi fruit, ii-cranberries kunye nezinye iziqhamo zasetropiki ezifana negwava.

Iikholeji zezolimo kunye neeyunivesithi zaseMzantsi Afrika zihleli zibalulekile zidlala indima ebalulekileyo ekubumbeni ikamva lecandelo lezolimo. Babonelela ngemfundo ebalulekileyo kuphando kunye noqeqesho lokujongana nemingeni yanamhlanje efana nokutshintsha kwemozulu, ukhuseleko lokutya kunye nokuzinza. La maziko akhuthaza ukusungula izinto ezintsha, akhuthaza izenzo ezizinzileyo kwaye abe negalelo kuhlumo loqoqosho ngokulungiselela abasebenzi abanezakhono.

Bendiya kuqala ndibonise inkxalabo ngokhuseleko lwabo ndithetha into enje, ndiyavuya uphonononga kodwa khumbula asingawo onke amaqunube akhuselekileyo ukuba angatyiwa. Ngaba uye waqinisekisa ukuba amaqunube owafumeneyo ayatyiwa? Emva koko bendiya kubuza ukuba bayayazi na indlela yokuchonga ezo zikhuselekileyo kwaye ndibakhumbuze ukuba baphinde bajonge nam okanye omnye umthombo othembekileyo ngaphambi kokuba batye nantoni na abangaqinisekanga ngayo.

Imveliso yamaqanda encinci inokudlala indima ebalulekileyo ekukhuliseni uqoqosho kunye nokunciphisa indlala ngendlela ezininzi. Umzekelo, amaqanda ngumthombo onesondlo kwaye ofikelelekayo weprotheyini, iivithamini ezibalulekileyo kunye neeminerali. Ngokunyusa ukuveliswa kwamaqanda, amafama amancinci anokubonelela ngeprotheyini efikelelekayo kwiintsapho ezinengeniso ephantsi nokunciphisa ukungondleki.

Njengomfama kubalulekile ukuba uqaphele izimpawu ezinokubonisa ukuba imfuyo yakho inezilonda emlonyeni naselunyaweni, umzekelo, ukulahleka kwesidlo. Izilwanyana azidli kakuhle, ukuphuma amathe kakhulu, izilonda okanye amaqhuma emlonyeni ikakhulu elulwimini nasesidleleni. Ukuvuvukala kwamazinyo namadevu.

Uludwe lwezityalo ezikwaziyo ukumelana nobusika imifuno yasebusika, iikale, ispinatshi, iminqathe, igalikhi.

Iteknoloji evumela izityalo ukuba zinxibelelane namafama nge-eletroniki inokuphucula kakhulu ezolimo ngokubonelela ngedatha yexesha lokwenyani kwimpilo yezityalo ezinjengeemfuno zamanzi okanye izilumkiso zezinambuzane. Amafama anokwandisa izixhobo anciphise inkunkuma kwaye akhulise izivuno.

Ukukhusela ibhokhwe kumakhalane kufuna umdla nokuzinikela kumasiko olawulo lwempilo yemfuyo. Nazi ezinye iindlela umfuyi anokuzisebenzisa, gcina indawo yokuhlala icocekile. Coca iinkukhu, amatye kunye nendawo ezihlala kuyo iibhokwe rhoqo ukuze uthintele ukwanda kweentsholongwane. Misela iindawo ezahlukeneyo. Iibhokhwe ezisandula ukufika mazibe kwindawo yazo kuqala ngaphambi kokuba zixutywe nezinye. Qinisekisa ukuba amanzi acacile. Amanzi amdaka angathwala iintsholongwane ezifana nohlobo lweikholi nezinye.

Izityalo ezingakwaziyo ukumelana nemozulu yasebusika ingakumbi xa liba ngaphantsi kweqhwa okanye kubanda kakhulu. Nazi ezinye izityalo ezibuthathaka ebusika, izityalo zetrophikhi, ibhanana, ipapaya, imango, iavokhado. Izityalo ezithanda ubushushu, itumato, ipepile kunye neembotyi. Izityalo ezinengcambu ezibuthathaka ebusika, ibhatata, ijinja kunye nethumera.

Le nto ingazisa iingxaki ezininzi. Umzekelo, iinkomo zinkulu kwaye zifuna indawo enkulu yokuhamba. Ukuba ihlala endlwini inokuwonakalisa umhombiso, ifake ubumdaka kunye nevumba. Iinkomo zivelisa amathe nolusu lwazo lunothuli olunokubangela ukungazwani komzimba. Kanjalo inkunkuma yazo ingaba yingxaki xa ingenandawo efanelekileyo yokuhlala.

EMzantsi Afrika iindawo ezinemvula encinci ziquka iKaroo, uMntla Koloni kunye neendawo ezithile zase Freyi Stata. Iziqhamo ezikhula kakuhle kule mimmandla eyomileyo ziquka iminquma ekhula eMntla Koloni, eNtshona koloni. Idiliya likhula eMntla Koloni naseWorcester. Iziqhamo ze-citrus zikhula eGrobler, Natal naseLimpopo. Amakhiwane akhula eMntla Koloni zaseNtshona Koloni. Igranathi ikhula eMntla Koloni naseKaroo. Ezi ziqhamo zifanele imvula ephantsi kunye neemeko ezomileyo.

Inkqubo yokubuyiselwa komhlaba inemiphumo emihle kakhulu ekunciphiseni intlupheko kwiindawo ezisezilalini. Ngokubuyiselwa komhlaba, abantu abahlala ezilalini banokufumana amathuba okusebenza ngokuphucula iimeko zokulima, ukwandisa umgangatho wokuphila kunye nokuphucula izikhumbuzo zokuhlala.

Izityalo ezininzi ziyasokola ukumelana nobushushu behlobo, ingakumbi kwimimmandla enamaqondo obushushu aphezulu. Ezinye zezona ziqhelekileyo ziquka ii-ferns. Ii-fern ezininzi ngakumbi ezo ziethe-ethe ezifana ne-Boston fern azikwazi ukumelana nelanga elibukhali nobushushu. Ziyakhula kwindawo ezinomthunzi, ezipholileyo. Iikholisi ngoxa izityalo zekholisi zithanda umthunzi othile. Ilanga eligqatsa ubhoyibhoyi lasehlotyeni linokutshisa amagqabi ngakumbi kwindawo ezinobushushu obuphezulu.